Uhulumeni angathuthukisa imkhankaso yezemfundo, ukwakha izikhungo zempilo, amaklinikhi anyakazayo, izinsiza zamahhala noma ezishibhile, ukukhuthaza ukubandakanya komphakathi.

Mkhulu ohloniphekile siyazi siwumndeni usase namandla futhi uma wamukela usizo akusho ukuthi awusenamandla. Kodwa sisuke sitshengisa singumndeni siyakunaka siqiniseke ukuthi uyaphila njalo, ukhululekile futhi ujabule.

Amaklinikhi ezamehlo ahambayo, amaklinikhi ezempilo , ama-community health worker, ukuhlolwa ezikolweni.

Ukuthuthukiswa okugxulile, ukubambisana nomphakathi uhlelo lokuthola imisebenzi. Baningi abantu abafundile kodwa abangasebenzi. Singabathatha ukuthi bakwazi ukulolonga laba abakhubazekile ukuba nabo bakhona ukuba ma-skills, bakhone nokuzenzela izinto, bakwazi ukuzenzela nemisebenzi noma bafune imisebenzi.

Izinto engingafuna abantu bazazi ngemishanguzo yengculaza ukuthi isiza ukusigcina siphephile singatheleli abanye abantu, nanokuthi siphile isikhathi eside. Sikwazi ukuzenzela izinto kunokuba sishabalale sibhekile.

Inkinga ukuthembela emithini yezendabuko ukuthi le mithi lena ngesinye isikhathi ayilunganga for izinso, ineminye imithelela engazange yabhekwa ukuba ingaba khona. Manje kungcono ukuthembela kulezi esazaziwayo ukuthi zenzani emzimbeni.

Lukhona ushintsho olukulu kabi uhulumeni aselenzile, kune-home-based care abantu abahamba bengena amakhaya ngemakhaya be-check-a abantu abadala ukuba abaguli babalethela nemithi uma bengakhoni ukufinyelela ezibhedlela. Khona nezimoto ezikhonayo ukuthi zifike zibathathe zibase emtholampilo, zibuye zibabuyisele emakhaya.

Kubalulekile ukuphuza amaphilisi nsuku zonke ngoba ukwazi ukuthi uqine amasosha omzimba akwazi ukumelana nanoma isiphi isifo esingakuhlasela. Uma ungumuntu onengculaza izifo lezi ezingasho lutho kwabanye abantu zingafika kuwe zibe inkinga nalezifo lezi umuntu kahle okwaziyo umzimba wakho ukuthi uzilwele wona. Kuwe uma unengculazi zokwazi ukuthi zikuhlasele, kungakho kufanele ukuthi uphuze amapilisi imihla nemihla ukuze ugweme izinto ezinjalo.

Njengabantu beslisa kubalulekile ukuba nathi sizinakekele, akusibona abantu besifazane kuphela akumele baye emtholampilo bathole isizo. Nathi singawubaba, singobhuti, singabafo abanye abantu emakhaya, bayosidinga. Kungathi lapho sekubheda khona sekuthiwa uzama ukutholakala usizo kutholakale ukuthi alisakhoni ngenxa yokuthi usuke wahlala kakhulu impilo yakho seyize ibuthakathaka, awusakhoni ukulapheka. So, kubalulekile ukuthi sizinakekele njengamadoda sithathe iy'nyathelo kusaseduzane sikwazi ukukhuluma, singayi ngalento le abathi indoda ayikhali ifela ngaphakathi. Nathi singabantu sinemizwa ikhona imtholampilo, zikhona nazo zonke iy'ntshisekelo .

Kubalulekile singabantu ukuba yonke into esizoyisebenzisa sithi sizilapha ngayo sibe nesifanekiso ukuthi, leyo imbala iyayenza na lento leyo eshiwoyo. Ayikho into ekuthiwa uma lapha zonke isifo nesifo sine khambi layo, ezinye zalezinto lezi oku-detox-a zibulala izinso zikwenze unokuthi ube ngcono uvele ushabalale.

Umuntu okhubazekile ungamusekela ngokwengqondo ngokuthi sibatshengise ukuthi nabo bangabantu, singabathathi sibavalele emakhaya bangakwazi ukubona impilo. Njengoba mhlampe kudlalwa ibhola ukwazi ukumthatha uyombukelisa ibhola, abanye basuke bathanda umculo umusa emculweni. Umhlalise nanabanye abantu angeke kube khona isikhathi azisola khona or azizwe ngathi ukhubazeka kwakhe kumenza angaphili njengabanye abantu.

Ngingamthatha ngimenzise izinto engibona ngokuthi uyazithanda uma ecula ngimculise, uma efuna ukuphuma ngaphandle abone abanye, ngimbonise abanye abantu ukuze naye azibone eyilunga lomphakathi obalulekile. Ngokuthi bahlale endlini uyona into ebacindezela umuntu egcine ezizwe angesiwona noma kuphume kuyiwe emamoli, kuyiwe emakhonsethini omuculo. Umbala nasesontweni imbala abone abanye abantu, isonto yiyo indawo futhi enkulu-ke-ke abazwana nayo.

Ezimeni ezintula izinsiza izithiyo zokubambelela kwesguli emithini elwa ne-TB, zihlanganisa izici zezenkalo nezomnotho ezifana nobumpofu nokungavikeleki kokudla kanye nokucwasa, nokufinyelela ekunganakekelwa kwezempilo.

Umehluko phakathi kwezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele, izibhedlela zikahulumeni ilezi ezinikeza nanoma ubani usizo ongakwazi ukuthi azikhokhele. Kanti lezi ezizimele ilezi okwazi ukuya kuzo uma ngabe unemali noma ngabe usebenzisa ama-medical aid, ila bakhona ukukungenisa khona.

Ukuze uvimbele isifo sofuba ungazijwayela inhlanzeko uqiniseke ukungena komoya njengendlela efanele, ugwenywe ufuna ukuxilongwa kusenesikhathi kanye nokwelashwa. Ugweme ukuthintana eduze nomuntu onegciwane.

Imishanguzo yokuqala ukubekezelelwa kahle, kanti futhi iyasebenza ukuthi . Imithi kulena yomugqa isetshenziselwa i-TB engazweli imishanguzo engasebenzi kahle, inobuthi kakhulu futhi iyabiza.

Ngingahola umkhankaso wokufundisa abantu ngemikhonyovu, ngibafundise nokuthi bathola kanjani ukwazi ukuthi odokotela bangempela na noma imikhonyovu esuke yenzeka. Ngibambisane nomphakathi namaphoyisa ukuba sinqobe yonke imikhonyovi ekhona.

Ikhambi lesintu esengike ngalisebenzisa umhlonyane ulula ukutholakala uyakwazi nokuthi uzitshalele wona ekhaya, uthatha uwugeze, uwubilise bese uwumela uphole bese udamane uwuphuza kancane kancane. Ukuze ulwisane nomkhuhlane.